Zishintsha ngoba, emadolobheni impilo yakhona iyashesha kakhulu. Abantu basuke bakhohlwe la babuya khona. Abasalandeleli amasiko wesiZulu.

Ngithenga ukudla kwangaphandle kathathu evikini. Ngoba uthole ukuthi bengisebenza emsebenzini, mengibuya ngikhathele nokubhekana namabhodo. Ngisuke ngithenga lapho-ke ukudla kwangaphandle.

Hlonipha usiko. Usiko liyisisekelo somndeni wakho kanye nesizwe sakho. Kubalulekile ukuhlonipha nokuyilandela. Hlonipha abantu abadala. Abantu abadala banolwazi oluningi abangaludlulisela kuwe.

Ukudla kwanamhlanje okusheshayo, kuyasinceda kakhulu ngokuthi mesenza ukudla, singathathi isikhathi. Nasemphakathini kuyasinceda kakhulu kula basisebenzayo. Ngoba sibuya ebusuku sikwazi ukwenzela umndeni wethu ukudla. Kusincede kakhulu.

Ngingadizayina ingubo ebovu, enobumnyama, nobumhlophe. Ngize ngifakele lesizwe, kanye namagugu esizwe ukuthi akwazi ukubonakala ngokuthi uhamba phezukwani.

Izingubo zesintu kumele bazigcoke ngelanga lesintu. Le bayibiza Heritage Day, ingoSephuthemba.

Kubaluleke kakhulu ukuthi abantu bangcwatshelwe emabhokisini. Ngoba ikhomba inhlonipho phezu kwalaba abalele. Futhi ivikela isifo. Iphinde ivikele umhlabathi wangaphansi namanzi ukuthi umzimba walaba abalele ungaboli.

Ngokuvula inhliziyo nokwamukela isimo lesi somntwana womfana wami okumele azihambe. Ngiyozwisisa ngoba yindlela yakhe leyo. Ayikho into le engingayivimba ngoba uyofundiswa ngokuba yindoda abuye acinile. Ngize ngenze imali eceleni ukuthi ngikwazi ukumuthengela izingubo ezintsha, njengokuthengisa.

Ngicabanga ukuthi, into ebaluleke kakhulu emshadweni, uthando, inhlonipho, nensikelelo ezifanayo. Nomthandazo ukuthi sikwazi ukubhekana nezinselele lezi ezivelayo empilweni. Ukuthi sikhone ukwakha umuzi ophephileyo. Kanye uma siba nabantwana futhi bathole ikhaya elifudumele. Imali nayo iyangena ngaphakathi komshado ukuthi sikwazi ukukhulisa umndeni wethu.